Kgetho ya ntlha ke palama sefofane ke ne ke fofela kwa lefelong la boikhutso teng mo Aforika Borwa, ke na le ba lelapa la me ke ne ke ikutlwa ke tshogile mme ka simolola go lwala, mme ke ile ke a feleletsa ke ntse sentle ka gonne ke ne ke diriwa ke letshogo le go tlhoka kitso ga gore ga o tsena mo sefofaneng go ntse jang.

E ne e le toro ya me go ka ipona ke palame sefofane kana ke kgweetsa sefofane, mme ebile ya direga toro yaka ya go palama sefofane. Ke ne ke tshogile le nna ke se tshaba lobaibai jaaka ba bangwe, mme morago ga go se palama ke feleleditse e le gore ke a se itumelela.

Tsala fa o batla go ya kwa nageng ya Nigeria ka sefofane, o tshwanetse go ipaakanya o baakanye le ditokomane, o tshwan'tse o batle buka bosepele ya gago o netefatse gore e siame, o bo o reke le ditekete tsa sefofane tse o tlabo o di berekisa go tsena mo sefofaneng, o pake le tsone merwalo ya gago e tlabo o tsamaya ka yone, o bo o boa o ipaakanya mo moweng gore o tlabe o ya go namela sone sefofaneng seo.

Tiriso ya dibese mo ke nnang teng ke e e kwa godimo thata, dibese di re bolokela madi, dibese di tsamaya ka nako e e leng gore e siame ebile di babalesegile go phala dipalangwa tse dingwe tse e leng gore ra di dirisa.

Karata e e botlhale e na le go sa dire sentle e sokodise fa o tshwanetse go ka e dirisa, go palama sepalangwa seo.

Selo se se dirang gore mokgweetsi wa bese e nne yo siameng, ke tirisanommogo ya nang le yone le batho ba ba palamang bese 'tsatsi le letsatsi, ke tlhompho, ka tlhompho ya nako, ke go tlhokomela dikotsi le tiriso e e siameng ya go ka tereba bese eo mo mebileng.

Fa go na le seteraeke dikotsi tse di ka diregang ke fa batho ba ka fisa bese tseo di tla bo di feta, mme batho ba ba kgweetsang ba amega thata mo ditirong tsa bone ka fa ba tla bo ba sa dire, dibese di tla bo di eme tse dingwe ebile di fisitswe.

Dibese di tsamaya ka nako e e rileng go ka leka go dira tsela bonolo for badirisi botlhe ba dipalangwa gore di tletle di seke di a dira traffic-e e e tseneletseng, le go ka leka gore di akaretse batho botlhe ka dinako tseo, ba ba tlhokang go di dirisa.

Ee, nkile ka siwa ke bese ka lebaka la go ipaakanya ka , erile ga ke tshwan'tse ke fitlhe ko ne ke tshwan'tse ke palamele bese teng, e be e setse e tlogile e ntshile.

Ee, go kile ga nna le ditshupetso tseno tsa dibese mo ke dulang teng, dibese di ne di sa diri di eme tsotlhe, mme re ne ra tshwanelwa ke go ka tsamaya go a go palama ditekisi tsa maduo a kwa godimo.

Dibese gantsi di tsamaya mo ditseleng tse e leng gore di beetswe tsone teng, meetse mengwe ga ena ditsela ke ka moo dibese di sa kgoneng go fitlha ko teng.

Koketso ya tlhwatlhwa ya dibese ngwaga le ngwaga, e nkama fa ke tshwanetse go duela maduo a ke sa tlwaelang.

Ee, ke tla lekanya tirelo ya dibese ka maduo a le lesome gotswa go lesome gobane di a re thusa go feta ka mokgwa o ditekisi di re thusang ka teng. Maduo a teng a kwa tlase, e tsamaya ka nako, o tsena ko o yang o babalesegile.

Ke ikutlwa ke amegile thata le mo moweng ka gonne rona re dirisa dibese 'tsatsi le letsatsi, mme ka moo re tla tshwanela ke go duela maduo a kwa godimo a ditekisi.

Ee, go tsamaya ga dinao mo ke dulang teng go tlwaelesegileng thata fa batho ba ikatisa, moso mongwe le mongwe ba tsoga ba tsamaya ka dinao, bangwe ba ya meberekong, bangwe ba ikatisa fela ba tsamaya ka dinao, go tlwaelegile thata.